Ewe, ndingakwazi ukuzivelisela amaqanda ngokwam kuba ikhona indawo endinayo apho ndingakwazi ukhulisa khona iinkukhu zize zikwazi okokuba zibe namaqanda. Emveni koko bendingakwazi ukuba ndizisebenzisele wona loo maqanda lawo. Ngenxa yamaxabiso aphezulu naxhomileyo kule mihla esiphila kuyo, ngoko kuba nzima okokuba umntu awafumane okanye awathenge evenkileni. Ngoko ukuzikhulisela iinkukhu ze zikwazi ukuba zibe namaqanda loo nto leyo ingalula kwaye ndingakwazi ukuba ndizenzele.

Imeko yemozulu ichaphazela kakhulu imeko yezolimo eMzantsi Afrika, nto leyo ebangela okokuba kwezinye iindawo ezifana neKapa okanye iKZN kuye kubekho izikhukhula ezinintsi kakhulu nto leyo edla ngokokuba ichaphazele iziphumo zemeko yezolimo eMzantsi Afrika. Ngoko ke loo nto leyo yenza okokuba kube nzima kumafama okokuba aphuhlise aze avelise iziqhamo ezaneleyo ukuze kukwazi uba zanele abantu eMzantsi Afrika.

Ingandikhathaza kakhulu le nto ndigqiboyiva, kuba kaloku umhlobo wam uzawubonakala okokuba kukho ingxaki ngaye okanye kukho ukungaphili kakuhle ngaye. Emveni kokuva loo nto ndingamcebisa kakhulu okokuba makaye kugqirha ukuze akwazi ukufumana unyango olufanelekileyo lwezengqondo, kuba kaloku lena into ayenzayo ayifanelekanga kwaye ilinyungunyezi ebantwini.

Esi sityalo singujongilanga sibaluleke kakhulu kuba senza okokuba ifama okanye indawo ekutyalelwe kuyo ibe ntle, ibukeke kakhulu. Ukanti kwakhona inceda nokokuba izise iinyosi ukuze zikwazi okokuba zizokwenza laa nkqubo kuthiwa yi-pollinating, then emveni koko kuzawukwazi ukuba kuvele nezinye izityalo ezingakumbi ukuze kuchumise nomhlaba ekutyalwa kuwo.

Akunondilungela ukulima umbona kule ndawo ndihlala kuyo ngenxa yokuba kuba shushu gqitha ehlotyeni kuze ebusika kubande kakhulu. Le nto lena yenza okokuba kube nzima ukufumana amanzi okokuba kungankcenkceshelwa izityalo, and kwakho izityalo ziyafa ngenxa yobushushu obugqithisileyo kule ndawo esihlala kuyo.

Eyona nto ndinocinga ngayo kuba kukho isifo esibulalayo esikhoyo kwaye loo nto leyo isenokuba itheleleke nakutakane eli ligqityozalwa lenkomo.

Ukutya okunkonkxiweyo okanye okukhenkcezisiweyo kodwa okungalungiswanga kakhulu kunoba yinxalenye esempilweni yokutya okulungelelanisiweyo, kuba kaloku oku kutya akuzukuba netyiwa enintsi, iswekile kunye namafutha amanintsi, nto leyo ezokwenza okokuba kungabi nabungozi ebantwini. Kwaye enye into esenokwenziwa kukuba oku kutya kunkonkxiweyo okanye kukhenkcezisiweyo kungalungiswanga kakhulu kungafakelwa zonke ezi zinto ezifana netyiwa, iswekile kunye namafutha kuze kukwazi okokuba kufanelekele okokuba kutyiwe njengokutya okulungelelanisiweyo.

Xa imvula inqongophele kakhulu le nto ibangela okokuba kungabikho zityalo zichumayo kakuhle. Lize ke nemveliso yewayini nayo ichaphazeleke kuba ngenxa yokuba kunqongophele imvula kunqongophala kwa izityalo ezo zegriwa. Nto leyo yenza okokuba ke ngokuna kungabikho wayini efanelekileyo okanye iwayini eyoneleyo enokwenziwa ukuba iveliswe kweli laseKapa.

Ayombono intle kuba kaloku isusa abantu kwiindawo ebesebehlala kuzo babe kakade bengazufumana enye indawo. Le nto lena yenza ukuba abantu bangabi nendawo ezifanelekileyo zokuhlala yaye isenokwenza okokuba abantu bagqibele benezifo ezithile ezifana ne-depression njalo njalo, ngenxa yokokuba baye baphathwa ngolu hlobo.

Kudla ngokubakho imikhuhlane yeenkukhu, nto leyo enokwenza okokuba zife. Ukuzifumanela ukutya okufanelekileyo kuza kuzenza okokuba zichume kakuhle zize zifaneleke ukuba zikhule ngexesha elililo, ze zikwazi uba nokuba zithengiswe. Zizinto ezenza okokuba kube nzima ezo ukuzifuya iinkukhu. Ukanti kwakhona kwa izilwanyana zasendle ziba khona ezinokwenzeka ukuba zitye ezi nkukhu okanye zizibulale. Loo nto leyo yenza okokuba kube nzima ukuzifuya.

Ndingadinga indawo eyaneleyo ngaphezu kophahla ezokwazi okokuba ifumane izityalo. Ndingadinga kwakhona neengcambu zezityalo , kanti ndingadinga nendlela endizokwazi ngayo okokuba ndinkcenkceshele ezi zityalo ngaphezu kophahla ukuze zikwazi uba zilungele ukutyalwa kakuhle.

Andiluxhasi olu luvo kuba kaloku azikho iindawo ezaneleyo zokuzingela okanye zokukhangela ukutya apha edolophini. Kanti loo nto leyo isenokwenza okokuba abantu batyhafe ukufumana ukutya. And kwakhona, ayizondawo zikhuselekileyo zokuba kungayokhangelwa okanye kuyozingelwa ukutya.

Ukuba bakwazi okokuba balime njani baze bakwazi okokuba benze njani ukuze bakwazi ukufumana imveliso efanelekileyo. Loo nto leyo isenokubanceda kakhulu ukuze bakwazi uba baqalise ukuba nomdla kwakhona ukuba mabalime kunoba baxhomekeke kumashishini. Kanti kwakhona ukufumana nezinto okanye iindlela zokufumana izinto zokutyala, iingcambu njalo njalo, loo nto leyo isenokubanceda kakhulu bangaxhomekeki kakhulu kwingqesho.

Imvula yezikhukula iba nefuthe elimbi kakhulu kwisivuno, kuba kaloku iye ikhukhulise sonke eso sivuno kuze kuphelele kungekho nto inokuphinda ivunwe kwakhona. Ize amafama ashiyeke engenazo izinto okanye izityalo.

Umhlaba uye ulinywe uze ufakelelwe umanyolo, nto leyo eyenza okokuba umhlaba ulunge okanye uchumele imveliso yokutya okanye ukuvelisa iziqhamo ezihle.

Batshana bam, ndiyayivuyela kakhulu indlela enokuba niye nabonisa umdla ngayo kuba nifuna ukuzoncedisa ekuhoyeni ezi hagu zam. Ndiyanicela ke nje nizobe nisebenza ngazo ezi hagu ize niqaphele. Iihagu zinako uba zifumane imikhuhlane ethile then loo nto leyo isenokunenza uba kwa nina nifumane imikhuhlane nize nigule. Ngoko ke xa nisebenza nazo nize niqaphele izinto enizenzayo, ningatyi nantoni na okanye xa nigqibokusebenza ngazo niqiniseke uba nihlamba izandla. Niqiniseke kwakhona nokokuba anisondeli xa niyibona ihagu okokuba ingathi ayiphilanga okanye inengxaki ethile ekhoyo.

Sapho lwam, niyayiqonda mos okokuba akululanga ukuba abantu bafumane imisebenzi xa besuka eyunivesithi. Ngoko lo msebenzi awenzayo intombazana yam lena okokuba mayiziqalisele ishishini layo elincinci lokulima, loo nto leyo yenza okokuba akwazi ukufumana ingqesho aze akwazi nokuvulela amathuba abanye abantu ukuba nabo babe nemisebenzi. Ngoko esi sigqibo sakhe sokokuba makafune ukuzenzela ishishini sisigqibo esihle kakhulu yaye ndiqinisekile ukuba siyamonwabisa, and nathi njengosapho sawukwazi uba singenelwe kuso. Ngoko ke ndiyasixhasa ngokupheleleyo isigqibo somntanam.

Ndingambonisa umlingane wam kwishishini ii-benefits okanye iingenelo zokokuba sityale ujongilanga. Kanti kwakhona le nto le inokusincedisa sibone okokuba inganyusa njani imali kunye neshishini eli likwazi ukukhula lize lande. Kuba ngengxa kaloku uba kudingwa ezi zinto, zezona zinto zinokwazi okokuba zithengiseke lula okanye zityaleke lula kwezorhwebo.